Ezemidlalo zibalulekile kakhulu ezinganeni ngoba zigqugquzela izingane zethu ukuthi zizivocavoce futhi ziphile impilo kahle. Futhi manje kukhona abadlali abebhola noma abagijimayo abathola imali eningi ngokudlala imidlalo lena noba bangena emidlalweni efana nama-Olympics-i noma o-World Cup. Ngakho-ke ezemidlalo azimosheli ingane isikhathi zigqugquzela izinto ezinhle kuphela empilweni yazo.

Ezemidlalo zinomthelela omuhle kakhulu empilweni yengqondo ngoba uma uzivocavoca, umzimba wakho ukhipha i-hormone yokujabula phecelezi i-dopamine. Lokho kwenza ukuthi umuntu ahlale ejabulile ngesikhathi eside, futhi ezemidlalo zigqugquzela impilo enhle indlela yok'phila enempilo futhi lokho kwenza ukuthi ube nempilo enhle yengqondo futhi.

Ukususa zonke izinhlelo zemidlalo kanye nemidlalo kungaba nemithelela emibi kakhulu kubafundi. Uma ingane iya esikoleni, kumele isikolo sibheke ukukhula kwayo ingane ngokuphelele. Kuhle ukufunda izincwadi nokuphasa ngamalengiso ngey'ndlela eziningi esikoleni, kodwa izingane kumele bafunde ukuthi bazivocavoce, baphile impilo enempilo futhi bafunde ukusebenzisana nabanye abafundi phecelezi i-team work. Lokhu kuzokwenza ukuthi abafundi uma basekhula bakwazi ukuthi basebenzisane nabanye abantu uma sebekhulile.

Kuhle kakhulu uma umuntu omusha athola into emjabulisayo noma umsebenzi wakhe omujabulisayo. Futhi kuhle kakhulu ukuthi uyakwazi ukukhwabelana ngamavidiyo akhe omdanso ezinkundleni zokuxhumana. Kodwa-ke izifundo kumele zihlezi zizaphambili. Kumele umuntu akwazi ukuthi aphase esikoleni abheke iy'ncwadi zakhe kahle. Mhlawumbe angayenza amavidiyo angathatha wona amavidiyo wakhe ngempelasonto noma ngesikhathi athatha ikhefu evikini. Kodwa-ke kubalulekile kakhulu ukuthi umuntu athole into emujabulisayo empilweni.

Cishe amaviki amabili adlule kwakudlala umdlalo omkhulu phakathi kwamaqembu amabili amakhulu aseSoweto, i-Kaizer Chiefs ne-Orlando Pirates. Ngalowo mdlalo i-Orlando Pirates yawina ngangihleli nabangani bami abathanda i-Kaizer Chiefs, mina ngangijabule kakhulu kwaku isikhathi esimnandi kakhulu.

Ngiyazi ukuthi uyathanda ukudlala ibhola lezinyawo kakhulu, nginokubona udlala nabangani bakho ngesikhathi sekhefu. Uma ufuna ukuzama ukungena eqenjini lebhola lesikole, ngicabanga ukuthi ungayenza umsebenzi omuhle kakhulu futhi iy'ngani ezikhona kulelo qembu ngiyazazi futhi iy'ngani ezilunge kakhulu, ngicabanga ukuthi uzoba nesikhathi esimnandi ngenkathi udlala lapho. Futhi empilweni kumele uzame ungenele izinto ofuna ukuzingenela ngoba kumele uzilwele wena njengomuntu.

Yebo, ukudlala kwi-inthanethi kungathuthukisa ukulungela le misebenzi kakhulu, ngoba uma udlala ku-inthanethi uyakwazi ukubona izinto ezisebenzayo nezinto ezingasebenzi kwi-inthanethi or noma kumdlalo owudlalayo. Futhi uyakwazi ukuthi mhlampe ufunde mhlampe kunama-course-i we-coding ongawenza khona ku-inthanethi ezokufundisa ukuthi uma ufuna ukulungisa into esemdlalweni wakho usuke wenze njani. Lokho kuyakugqugquzela futhi kuyakuthuthukisa ukuthi uthole kabanzi ngezinto ezifana ne-IT ne-design. So indlela, ngakho-ke indlela enhle kakhulu ukuthi ikuphe isipiliyoni khona kule kuley'ndawo